Balemirui ba tshwanetse go akanya ka ga pula ga e le nako ya go jwala. Ka ntlha ya gore climante e a farologana. Tshwanetse ba akanye ka ga mofuta wa mmu, ba akanye ka ga peo, le gore a e tla kgona go gola mo eo. Tshwanetse ba akanye ka ga diphefo, ba akanye gore a ba tla nna le tlamelo e ntsi ya metsi, gore dijalo tsa o ne di kgone go gola.

Go laola ditshinyi, le malwetsi ka nako ya go godisa dijalo. Re ka dirisa mekgwa e le mentsi . Re ka netefatsa fa re tlhola mmu wa rona or badiri ba tlhola.

Merogo ke ditlhare tse re dijang tse di nang le matlhare, be dire thusa ka di poroteini. Le gore mmele ya rona e nne e le mo seemong se se siameng. E re thusa ka go akanya, e thusa tlhaloganyo, gore e bereke sentle.

Matamo a na le seabe se se tona, mo go tlhomamiseng gore batho ba temothuo ga ba tlhaelwe ke metsi. Ga pula e sane, matamo ke o ne a thusang balemirui gore dijwalo tsa bone di kgona go fitlhelela metsi. Mo tikologong ya me, ga gona matamo. Mme re phela re sokola ga metsi a seyo kapa ga pula e sane.

Dimela di tlhoka pula gore di gole. Balemi ba itumela thata, fa pula e na ka gonne dimela di tla kgona go fitlhelela metsi gore di kgone go gola.

Nkile ka ja jeme e e dirilweng ka difaiye, e ne e le jeme o mo mofuta o monate. Mme se se makatsang ka jeme ena e e dirilweng mo gae. E kgona go nna sebaka, ntle le go senyega.

Mefuta e ke itseng ya merogo ke lephutsi, onion, tapole.

Kgogo ya nama, di rurugela ka bonako, mme seno ga se ja nako, dinona mo go bontsing thata ka ntlha ga seo mmaraka o a di rata.

Mekgwa e le mentsi e e farologaneng ya go omisa dijo, go ka baka tlhaelo ya boleng segolojang mo ponagalo le mmala. Ka lebaka la go tsengwa ke mogote o montsi.

Go simolola polase e ntšhwa go tshwanela ke go netefatsa gore, tlhatlhobo ya bo mmaraka di dijo tse di botlhokwa. O tshwanela ke go netefatsa tlhatlhobo ya mobu gore a o siametse dijwalo, le go lema, o tshwanelwa ke go tlhatlhoba tikologo le metsi. Lekola maemo a tsholofetso ya pula le botshelo jwa metsi.

Balemirui le badiri ba mo dipolasing ba ka tshwanela ke go itshwara ka tshwanelo ka dikaelo tsa boitekanelo. Go dirisiwa mekgwa e e sireletsang pabalasego, go tsamaisa mekgwa e e siameng, go tlhokomelwa ya dipolase.

Ga nka nna le polase, ke tlhoka badiri ba polase. Mefuta ya badiri ba nka ba batlang ke badiri ba ba itseng go tlhokomela polase. Go itse ka ga botlhokwa ba malwetsi mo dijalong. Go itse go nosetsa dijwalo, le go itse ka tlhokomelo kgatlhanong le bosenyi mo motseng wa rona.

Dikgwetlho tse balemirui ba dikgomo tsa nama banang le tsone, ke bosenyi, boitekanelo jwa dikgomo. Mme go tokafatsa boitekanelo jwa dikgomo tsa nama, tshwanetse balemirui ba tsamaye ba batle kitso ya tlhokomelo ya diphologolo tsa bone ba nne le kitso ba kgone go tlhokomela dikgomo tsa nama.

Temothuto e potlana ya go tshedisa, e na le seabe se segolo mo ikonoming ya Aforika Borwa ka ditsela tse dintsi. E thusa dikgotla tsa baagi ko mafelong a kwa kgakala, gona le dijo le go fokotsa boferefere jwa dijo. Mme dikgwetlho tse di itlhomileng kwa pele tsa balemirui bano, ba ba nang le tsone ke bogodu tlhokego ya metsi le dijo.

Dikgwetlho tsa tikologo, ditlhokwa tsa dijo tsa diphologolo, malwetsi a diphologolo, ditlhokwa tsa botshelo jwa diphologolo, metsi sebaka le tlhokomelo ya diphologolo.

Makhubu a mogote a paka gore, balemirui ba nne mo kotsing ka ga ntlha ya dijalo tsa bone di swa ka ntlha ya mogote o feteletseng. Mme go thibela seo, ba ka agela dijalo tsa bone tshireletso kgatlhanong le letsatsi.

Go ya ka nna gore ba bangwe ba boifa go simolola temothuo ka bothata ya.

A o ka tlhalosa melemo e ka nnang teng mo boitekanelong jwa go ja rooibos.

Ke dijo di tshwana le dinawa tse e leng gore ba lelapa lame ba a di rata. Ke nagana gore ntlha ya gore ba di rate ke gore di na le dikotla ebile di thusa mebele ya rona ka dilo di le dintsi jaaka diporoteini.

Mokgwa wa tshwanang le go refosanya dijalo, o ka tsenngwa jaana mo thulaganyong ya tsa temothuo. Go fokotsa ditlamorago tsa go fetoga ga tlelaemete. Go nna le dijwalo tse di fetogang kgotsa tse di farologaneng go ka thusa gore ga climate, e fetoga. O kgone go itse gore o ka jala dijwalo tse feng ka nako eo.

Mekgwa ya go boloka dijo go di tsenya mo dithining go fetola takatso ya dijo le mmala. Mokgwa o molemo thata wa go boloka maungo a a farologaneng, ke go tsamaisana le tlelaemete go itse mmu, le go kgona go itse gore ke tsela e feng e e siameng. Go ithuta gore o itse gore go boloka maungo go ka dirwa eng ntle le go a tsenya mo dithining.

Tiriso ya dikhuti tsa metsi, e ka thusa thata balemirui ka go nosetsa ka ntlha ya fa tlelaemete e fetoga ka nako le nako. Go epa dikhuti tsa metsi go ka thusa ga go sena metsi a pula. Gore balemirui ba kgone go nosetsa dijalo.